Dimela tse melang ka tlase ho mobu, ke tseba ananyese, konofole, potata le beetroot. Mme dijo tsenana di re thusa ho aha mmele ya rona ka ho di fa matla, le di kaho mmele tse mmele ya rona e di hlokang. Mohlala, re ka bua ka konofole, konofole e ya thusa hao e pheile, e ka phekola sefuba, ya phekola le ngwana haeba a na le manyowa, o ka e sebedisa hape le ho fedisa bohlohloni ba ngwana ka ditsebeng. Re bue ka potata, potata ke se aha mmele se le horeng se fana ka ntlafatso ya mmele jwalo ka ho fana ka matla le ho kwetlisa mmele.

Temo e bohlokwa haholo, hoba e re bolokela tjhelete, e re etsetsa dijo tse matlafetseng. Temo e tlisa menyetla ya hore e ahe mesebetsi kapa e fane ka mesebetsi. Temo e re ruta ho boloka le ho phela bophelo bo matlafetseng. E bohlokwa haholo temo maphelong a rona, ho ba re ithuta ho boloka botjhaba ba rona re ntse re una ho ja dijo tse matlafetseng. Temo e ruta maikarabelo, e pholosa le moruo wa rona wa naha, e re ruta le tse ngata haholo. Ha se ka ho ja dijo tse hlwekileng fela.

Sefate sa matekwane hore se na le boleng, ke ne ke tseba hore se ka etsa dintho tse fapa-fapaneng ka sona. Mohlala, ne ke tseba hore se ka etsa meriana ya ho phekola mekgohlane, se ka etsa ditlotswa tsa ho tshasa mmele o bohloko jwalo ka bo masapo, ha ona le masapo a bohloko. Ho feta-feta moo, tse ding ke ne ke sa di tsebe, empa ke ne ke tseba hore sefate sa matekwane se na le boleng ebile se bohlokwa. Ke tseba le hore thollo tsa teng o ka dinwa, o di nwela ho phekola mekgohlane.

Ka pono ya ka, ke ne ke bona hore dipolasi di tlameha hore di kgutlisetswe ho mmuso. E be mmuso o aha diprojeke ho tswa dipolasing tseo e le ho kgutlisetsa hape setjhabeng hore setjhaba se kgone ho una mesebetsi le ntshetsopele ya moruo wa setjhaba sa rona, ho na le hore mapolasi a dule feela ho sa etswe letho ka ona, e ba hlaha e tletseng e qetella e re tlisetsa mathata ka le leng.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa bo rapolasi ka ho ba bo malebela ba bona. Hoba bo rapolasi, nako tse ding ba ithola ba le kotsing ya boshodu bo etsahalang, ba diphoofolo le ho kenelwa ka ha ba dula dibakeng tseo e le horeng ba dula hole le setjhaba kapa hole le batho. Hape ditsamaiso tsena tse ikemetseng, di ka thusetsa hona metseng mona ho thibela botlokotsebe, le ho etsa bonnete ba hore dintho tsa setjhaba tse ka sebediswang jwalo ka mabala a dipapadi le ditulong tsa boithapollo jwalo-jwalo, di bolokehile ka nako tsohle.

Batjha ba ka kopa dithuso hore ba tjhekelwe metsi a tswang tlase, e le hore metsi a teng ba tla dula ba kentse lethombo e be a nosetsa nako yohle. Hona le hore ba sebedise metsi a pompo ka lethombo, hararo ka letsatsi. Empa ba sebedise metsi a tla dula a le teng ka nako yohle, a sa laolwe ke motho.

Ha jwale, ke ka thibelwa ke hore ha ke na tsebo e itseng kapa e batsi ka ho hodisa dikgoho. Mathata e nka kopana le hona ke nahana e ka ba a hore na di hlokomela jwang, di ja jwang, mme di hloka, hore di tshwarehe jwang kapo di hlokongelwe ka tsela e itseng jwang hore di tle di tsebe ho ata kapo hona ho tswala haholo, di tle be kgwebo kapa polasi e tswelang pele hantle.

Ee, ditholwana teng ke ye ke kopane le tsona empa ha ke so be le thahasello ya hore ke di kope kapa ke di kge ke sa kopa. Mabaka e le ana, majarata a ditoropong a dula a kwetswe mme ka nako tsohle ho dula hona le di ntja. Jwale ke ye ke nahane ka dintja le hore e be ha ke fihla ke yo reng. Mahlo a tla dula a ile, mme ke dutse ke kgadile empa ha ke so be ke leke.

Sehwai se tlameha ho batla dintlha ka botlalo pele se ka tswelapele ho batla di phoofolo. Mohlala, sehwai se tlameha ho tseba ka kgolo ya diphoofolo, disiki tse ka bang teng tsa diphoofolo kapa mahloko. Sehwai se lokela ho tseba ka dijo tseo di phoofolo di di jang, hape se tlameha ho elwa hloko kgolo le tlhokomelo ya tsona, le hore o tlo di hlokomela jwang, a di hlokomella sebakeng se feng pele a ka qala ho ba sehwai.

Cooperatives tsa temo, diqabang tsa bona hangata di hlaha mane moo temo e nang le mathata teng, ha se ka mehla temo e tsamayang hantle. Ha tsa temo di sa tsamaye hantle, ho bolela hore batho bohle ba kentseng letsoho ha ba tlo boelwa ke seo ba se lebelletseng kapa meputso ya bona ha e tlo tshwana le eo ba e lebelletseng, kapa e ba e tlwaetseng. Mme hona moo, ke hona moo mathata a hlahang ho ba jwale bohle ba tlameha ke hore ba thusetswe ho tswa diphokothong tsa bona, kapa ho tswa moo e leng hore ho behilwe ho lokisa ha ka ba mathata a hlaha temong.

Tjhe, ha ke so ka ba ke utlwa ka bo dipolasi tse sa hlokomeleng basebetsi le tseo di sa kgathalleng polokeho ya basebetsi ba teng. Nako tsohle, ke ke bone ba rekelwa diphahlo tsa ho sebetsa ebile nako tsohle bophelo ba bona le polokeho ya bona e tlile pele mesebetsing ya bona.